Tje nna ha ke bone seo e leng ntho e lokileng, hobane ha re re, re nka o sheba matsatsing a kajeno. Ditoropong ho se ho tletse, ebile batho ba lahlile mahae a bona. Jwale ha ke bone e le ntho e ntle ya ho siya naha moraho, re mathele ditoropong.

Ee ho ya ka nna ke bona e le ntho e ka sebetswa, lebaka e leng hore batho ke bona ba tsebang ho jala ho feta batho bao ba hiruwang hore ba jale, kapo ba rona batho bao ba tshwereng dipolasi tseo tsa ho jala.

Ho ya ka tsebo ya ka lefatshe la puseletso, ke lefatshe leo ho thweng le nketswe bo nkgono hammoho le bo ntatemoholo ba rona ka nako tseo banneng ba phela ka tsona. Mme ke kgolwa hore lefatshe le ka buseletswa ke le bongata ho lefatshe le ka puseletso ke leo ho jadilweng ho lona bongata. Ke kgolwa hore ke lona lefatshe leo le ka fuwang batho hape.

Keletso ya pele eo ke ka e fang sehwai, ke ho etsa bonnete ba hore ha o reke taolo ya di dikokonyana e sa hlahlojwang. Ntho e nngwe hape ke ho etsa bonnete ba hore ana e bolokehile na hore o ka e sebedisa.

Ee poone e neng ke e kotula e bodile. Empa ha ke kgolwe hore ke lahlehetswe haholo, hoba jwale ha kea kotula poone kaofela. Empa ke na le tshepo ya hore eo e ke sa e kotulang e tla tswa e le hantle hosane.

Ho ya ka tsebo ya ka, dijo tse lekotikoting di na le matla a ho matlafatsa mmele ho feta dijo tse omisitsweng. Mme seo ke sona se bakang hore ke qetele ke reka dijo tse ka hara lekotikoti haholo ho feta tse omisitsweng.

Tee tseo ke di tsebang tsa setso ke mookaphane, mookaphane ona o thusa ka ka mafu a ho tshwana le tswekere ebile e kgona le ho thusa le batho ba tshwerweng ke mala. Hore bahle ba tsamaise mala mme e hlatswa le mmele, ho tle tee ya lehakwe, tee ya lehakwe yona e thusa ka mafu a ho tshwana le ho kula ka hlooho, ho tshwarwa ke sefuba, motho ya utlwang ho hatsela. Le tse ding tse ngata tsa ho tshwana le mafu a masapo. Ya ho qetela e be motlhare, motlare ona o sebediswa ho thusa batho ba nang le mathata ka dipheo.

Nna ke kgolwa hore poone hatseditsweng ha e laetswe, lebaka e le hore ha ntse e kentswe ka se hatsetsing e qetela e lahlehelwa ke ke ke monate o le wa ho ba poone, mme qetela e fumane metsi a mangata, mme seo se etsa hore e se ke ya ba monate.

Sena ke nahana hore se bakwa ke hore, maemo a lehodimo ha wa tshwane, ho ya ka tulo le tulo. Ebile tulong tse ding le mobu wa teng ha o motle haholo hore batho ba ka jala ho ona, mme ke seo se bakang hore ditholwana tse itseng di hlahe tulong e itseng, mme tse ding di se ke tsa ba teng tulong e itseng.

Dumelang kaofela, ke ne ke karata ho le tsebisa hore dijo tseo le di jang di tswa serapeng sa ka. Mme ke karata le ho le hlalosetsa hobaneng ke na le serapa mme ke sa reke dijo dishopong. Ka ha ntse re tseba kaofela hore re shebane le dikulo tse ngata mona Afrika Borwa. Kale ke ka hoo ke kgethileng hore ke be le serapa sa ka, moo ke tla bang le dijalo tse hlwekileng ebile tse ntlafatsang mmele tse tswang mobung, mme kea kgolwa le hore le tla di thabela mme le di tla le natefela, kea leboha.

A ka ho bona wa ka, ke bona e le ntho e tsamayang ka mahlakore a mabedi taba ena. Taba ya pele e le hore ke ntho e ntle hore bana ba ithute mosebetsi wa polasing, ho tle ba kgone ho bona hore dintho di sebetsa jwang. E re ha ba hola le bona, mohlomong ba lakatsa ho ba le dipolasi tsa bona, ba be ba tseba hore taba tsa dipolasi di sebetsa jwang. E boetse hape e be ntho empe ha se jwale ho sebetsa bana dipolasing, hoba bana ba tlameha ho ithuta, eseng hore ba sebetse.

Lehlwa lena la senya maphelo a batho a dipolasing, hobane di ba senyetsa dijalo le ntho tsohle tseo ba di jetseng. Mme sena se etsa hore ba nang le dikgwebo ba ska kgona ho ntshetsa pele dikgwebo tsa bona mme ba qetela ba sa kgone ho fepa malapa a a bona. Mme seo se etsa hore ba qetele ba lapa ebile ba qetela ba nkile le diqeto tse seng tsona.

Ho ya ka pono ya ka, ke bona e leng ntho e mpe hobane hona le batho ba ithutetseng ho ya sebetsa dipolasing dikolong. Empa kajeno lena sa ba ntse ha ba sa kgona hore ba ye ba ilo sebetsa hobane jwale diroboto tsena tse di ba nketse mosebetsi. Ka mantswe a mang, ke batla ho bolela hore diroboto tsena tsa polasing di fokotsa menyetla ya hore batho ba sebetse.

Ke nahana hore ha o na le polasi ya dipere, o e mong wa batho ya lehlohonolo haholo. Hobane polasi ya dipere e thusa haholo ntlheng tsa ditjhelete ho dintho tsa ho tshwana le tax. Dipolasi tsa dipere ha ha di tax-uwe ho ya ka tsebo ya ka, ebile dipere di thusa ka ntho tse ngata. Ebile ha o le motho ya sa tlwaelang ho kganna ntho tsa ho tshwaana le dikoloi, o ka kgona hore o palame pere, o phethe mabaka a hao a mangata.

Ka ho nahana wa ka, tsamaiso ya polasi ke ha motho a ela hloko ntho kaofela tseo tse etsahalang polasing, ho etsa mohlala hore. Haeba mohlomong o na le polasi ya dikgomo, o kgona ho sheba hore dikgomo di kae tse kulang. Ke tse kae ebile o ka kgona hore o rekisetse kae hore o fumane se itseng, mme ke ona o mosebetsi wa tsamaiso ya polasi.

Polasing ya rona re na le bothata ba ho fumana poho, mme re utlwetse ka ho nehelana ho sa hlokeheng poho, ho ho bitswang artificial . Re ne re re batla ho keletso le ho tseba batsi ka ketso ena ya artificial . Re na re tshepa hore mona re tla kgutla le ntho e felletseng hore taba tsena di tsamaya jwang.